Khonani yanga ndovha ndi tshi ḓo to muṱalutshedza uri munyanyani waṋu ni kho amba zwori hu kho ambariwa miṅwenda na misisi, fhedziha angavha nṋe athina tshiambaro na tshithihi tsha ṅwenda kana tshithu tshine tsho rungiwa nga ṅwenda. Ngoralo khamusi ovha atshi ḓo nthusa vhunga munyanya u wawe, khamusi a ḓovha ana liṅwe labi ḽo salaho ḽa ṅwenda nṋe nda ngaḽi shumisa, nda ya nda rungisa rokho kana nda ya nda rungisa tshikete kana nda ya nda rungisa tshiṅwe tshithu tshine tsha ḓovha tshi tsha ṅwenda, uri musi ndi tshi ya munyanyani na nṋe ndivhe ndi kho fana na vhaṅwe vho ambaraho zwiambaro zwa ṅwenda.

Vhathu vha tshinnani vha ambara tsindi, vha tshi kho ambara tsindi heḽo tsindi ḽivha ḽo itiwa nga mukumba, mukumba wa hone uvha u khou bva kha kholomo na mbudzi. Zwino vha toḓi ambarela tsindi zwi tshi khou bva kha mukumba na wa mbudzi na mukumba wa kholomo.

Musi muthu hutshi khou pfhi aḓe o ambara zwiambaro zwa sialala, huvha hutshi kho pfhi muthu aḓe o ambara zwiambaro zwine zwa ambariwa kha mvelele yawe, sa vhunga nṋe ndi muvenḓa vhavenḓa hapfhi kha vhavenḓa niḓe no ambara zwiambaro zwa sialala vhavha vhakho lavhelela uri vhaḓe vho ambara masheḓo, vho ambara miṅwenda, vho ambara misisi malungu anea oyaho ngau fhambana. Zwezwo zwithu ndi zwone zwithu zwine zwavha zwi kho lavheleliwa kha muthu hopfhi aḓe o ambara zwiambaro zwa sialala.

Vhuponi hahashu zwithu zwine zwa ṱalusa muthu wa munna nga kha zwiambaro, munna vha muṱalusa nga murahu ha musi oḓi ambarela vhurukhu ambara na hemmbe, ndi zwone zwithu zwine zwa ṱuwisa muthu wa munna kha vhuponi hahashu ndi vhurukhu na hemmbe kana tshikipa.

Ndeme ya uri vhathu vha ambare milinga na malungu a sialala, ndi anga murahu ha musi huna vhathu vhane vha vha vha vha vha vha vhathusi khamusi vha vho maine vhaṅwe vhadzi ṅanga, ndi vhone vhathu vhanzhi vhane vha ambara milinga. Fhedziha havha huna vhaṅwe vhathu vhane vha ambara malungu, vhaṅwe vhathu vha vha vha kho to uḓi ambarela malungu u tou itela uḓi nakisa, kana vha tshi khou takalela muvhala wonoyo wa malungu aneo.

Uya nga ha tshivenḓa, muthu wa mufumakadzi uto ambara nga nḓila yo ṱhonifheaho ri tshi khou amba nga nḓila yo ṱhonifheaho muthu o maliwaho ha tei usia muvhili wawe nnḓa, musi ri tshi khou amba muvhili wawe ri khou uvha ri khou ambela kha zwirumbi, muthu wa mufumakadzi ha tei u ambara zwikete zwine zwavha zwa sia zwirumbi zwawe nnḓa, tshikete tshine atea uvha a kho tshi ambara kha tshivhe khamusi tsho swika hanefha magonani. Nahone muthu wa mufumakadzi o maliwaho ha tei usia miṱana yawe nnḓa, utea u thivhedza miṱana yawe kha musi na mahaḓa awe nanga hafhanoni phanḓa, ari tou vhonesa zwithu zwinzhi kha muthu wa mufumakadzi o maliwaho.

Ee angavha nṋe nṋe ndi vhona uri kuambarele kwa mufumakadzi kua ṱalusa nga nḓila ine aḓi fara ngayo, ngauri vhathu vha vhafumakadzi vhane vho dzikaho vhathu vhane vhaḓi ṱhonifha, vhathu vhane vha ṱoḓa u ṱhonifhiwa avha soko ambara zwiambaro zwine zwa sia mivhili yavho nnḓa, hune uvha u kho vhoniwa nga shango u kho vhoniwa nga muthu muṅwe na muṅwe. U wana muthu o ṱhonifhea kana muthu ane a ṱoḓa vhathu vha tshi muṱhonifha atshi ambara nga nḓila ine avha o kuna, nga nḓila ine avha o tsireledza muvhili wawe, ri si kho vhona zwithu zwinzhi zwinzhi kha muvhili wawe.

Nṋe ndi tshi to humbulela athi humbuli uri mivhala ya miṅwenda kha zwiambaro zwa vhafumakadzi, hungavha hune huna zwine zwa kho amba zwone nga muhumbulo wanga nṋe ndi humbulela zwauri heiḽa mivhala kha miṅwenda kha zwiambaro zwa vhafumakadzi ivha itshi kho to itela uḓa u nakisa, sa vhunga mivhala ya kha miṅwenda ya vhafumakadzi i tshivha yo nakelela. Zwino nṋe nga muhumbulo wanga ndi vha ndi khou vhona zwauri heiḽa mivhala yo to ḓela u nakisa uri tshiambaro tsha mufumakadzi houḽani tshivhe tsho naka, atshi ambara a faneliwe ngeneiḽa mivhala.

Ee nyambaro ya sheḓo ina zwine zwa amba kha vhasidzana, zwine nṋe nda ḓivha zwone ndi zwauri musi musidzana o ambara sheḓo zwivha zwi kho amba zwauri ndi muthu ane ha thu ḓivha na munna kana na mutukana na muthihi, ngoralo arali wa wana uri muthu wa musidzana o ambara sheḓo zwivha zwi kho amba zwori ndi musidzana ane u kho ḓi fara zwavhuḓi musidzana ane ha kho ita zwau gidima gidima na vhatukana.

Ee uya nga ha kuvhonele kwanga nṋe ndi vhona uri kuambarele kwa muthu huna zwine zwa amba zwone, ngauri muthu anga sisoko ambara zwiambaro zwine zwa soko sia muvhili wawe nnḓa, arali a musidzana o raḽa ravha ri kho soko vhona zwirumbi zwawe, a mutukana honouḽa avha ravha ri kho vhona nadzi khana dzawe zwino nṋe ndi vhona ungari huna zwine zwa amba zwone nga kha murahu ha musi o ambara zwenezwo zwiambaro. Ngauri ri ngasi lavhelele uri hoyu muthu uvha a kho humbela uri a khou lavhelela uri vhathu vha muṱhonifhe, arali ene asi kho ṱhonifha muvhili wawe zwino ngoralo nṋe ndi vhona uri kuambarele kwa muthu kuna zwine zwa amba zwone.

Nṋe ndi vhona hezwo zwithu zwi si zwavhuḓi usia zwiṅwe zwipiḓa zwa muvhili wawe zwi ngaho miḓa maḓamu na mikombo, ngauri zwi sia zwi tshi kho ita zwa uri vhathu vha u vhoni kha fhethu hune avha kho tea u vhona, ndi tshipiḓa tsha muvhili wau tshine wa tou vha wo tshi tsireledza. Ngauralo hezwo zwithu kuambarele hoko ku dovha hafhu kwa ṱuṱuwedza nau tzhipiwa ha vhathu, vhathu vha sala vha tshi kho tzhipeledziwa hafhanoni dzi badani nga murahu ha nḓila ye vha ambara ngayo.

Vhathu vha humbulela uri muthu ane a sia muvhili wawe nnḓa una vhuḓifari husi havhuḓi, vha vhona zwauri ndi muthu ane ha ṱhogomeli muvhili wawe arali a musidzana a khou sia muvhili wawe nnḓa, vha vhona zwauri muthu ane a soko ita zwo u sokou aḓela eḓela na vhatukana. Ngauri arali a muthu o raloho asa akho ṱhonifhaho muvhili wawe zwi pfhesesa zwo uri ndi muthu ane uvha asa khovha na ndavha na muvhili wawe, u sokou ṋekedza muthu muṅwe na muṅwe ngauri ha khou ṱhonifha ha khou tsireledza.

Arali a ṅwananga atshi khou tambela hezwo zwithu, ndi nga to muṱalutshedza uri muvhili ndi waṋu muvhili ni tea u ṱhonifha uri na vhaṅwe vhathu vha toni ṱhonifha, arali ni sa ṱhonifhi muvhili waṋu ahuna muṅwe muthu ane aḓo dovha hafhu a ṱhonifha muvhili waṋu. Ngoralo usia mukombo nnḓa asi zwithu zwavhuḓi naluthihi, ni vhona toḓi ṱana kha vhathu vhane vha ḓovha vha kho ṱangana na inwi, zwino muvhili waṋu ni yau tsireledza naḓi putela zwavhuḓi na ambara zwiambaro zwavhuḓi zwo fanelaho, zwine zwavha zwo fukedza muvhili waṋu.

Zwiambaro zwine nṋe nda zwi funesa sa musidzana ndi rokho, nṋe rokho nda dzi funa nga maanḓa rokho ndapfhu nyana dzine dzavha dzi kho swika hanefha kha magona kana fhasi nyana ha magona, na zwikete mivhala ine nṋe nda i funesa ndi ya ṱaḓa na mudala, ndi yone mivhala ine nṋe nda i funesa yone.

Zwiambaro zwa sialala zwine zwa ambariwa musi hu na mbingano kha mvelele ya tshumelo yashu ya Tshivenḓa, wa mufumakadzi u ḓo vha o ambara ṅwenda wawe wa nṱha na wa fhasi tshiṅwe tshifhinga a tshi vha o ambara ṅwenda wa nṱha hafhanoni fhasi o ambara mukhasi. Honeha wa munna u tou rungisa hemmbe ya sialala, hemmbe ine ya ḓo vha yo rungiwa nga ṅwenda a dovha hafhu a rungisa na vhurukhu ho rungiwa nga sialala, ho rungiwaho nga muṅwenda.

Musi ndi tshi khou ambara zwiambaro zwa sialala kha zwimima zwo khetheaho ndi ya ḓi pfha ndo takala, ndi a ḓi rwa khana nga u vha nga nḓila ine nda vha ngayo kana nga u vha Muvenda. Ndi a tou pfha ndo faneliwa nga mannḓa vhunga ndi tshi vha ndo ambara miṅwenda ya dzula zwo naka hone na mivhala ya miṅwenda ndi yavhuḓi nga maanḓa, ndi a tou ḓirwa na khana ngoho ndi a pfha ndo takala.

Ee, nṋe ndi vhona zwo ri zwiambaro zwa sialala zwi kha ḓi vha na ndeme kha vhuṱambo ha musalauno i ṱali na mabindu a vhathu vhane vha vha khou rengisa kana u rungisa zwiambaro zwa sialala vha tshi khou vhuyelwa nga maanḓa. Ndi uri ho no tou ḓa na miṅwenda yavhuḓi ya mivhala yo naka yo no khou kunga, vhathu vha khou zwi funa, nṋe ndi vho vhona u nga ri zwi nga tshifhinga tsha zwino vhathu vhanzhi vha vho tou zwi vhona zwo ri ndi khombekhombe uri sa Muvenḓa a vhe na ṅwenda.

Phetheni ine ya takaleliwa vhuponi ha hashu ha sialala ndi yeneyi ya ṅwenda, malabi a nea a ṅwenda, ndi one ane a vha khou funiwa vhathu vha tshi khou rungisa zwino ho no tou ḓa na dzi rokho dza zwino dza musalauno, u ḓo wana muthu o nambatedza na labi ḽa ṅwenda hanefhaḽa, a rungisa nga ṅwenda hafhaḽa fhasi a ḓi ita dzinedzi phatheni dza musalauno, zwo naka.

Mishumo minzhi i a ita zwo ri hu ambariwe zwiambaro zwa sialala sa vhuṱambo ha mabebo vhaṅwe vha ambara sialal, a hu na minyanya vhathu vha tshi khou malana, u khou ambariwa sialala. Ndi mishumo minzhi ine ya vha i khou itiwa hu khou ambariwa zwiambaro zwa sialala.

Ee, vhanna na vhafumakadzi vha ambara zwiambaro zwo fhambananaho zwa sialala zwimimani zwa mvelele ngauri vhanna vha ḓi amba, vhafumakadzi vha ḓiambarela miṅwenda, vha ḓiambarela mikhasi, vha ḓiambarela na magwana, vhasidzana vha mara na masheḓo ngeno vhanna vha tshi vha vha khou ḓiambarela marukhu anea o rungiwa nga ṅwenda vha nga nṱha vha tshi vha vha vha khou ḓiambarela dzi hemmbe dzedzi dzo rungiwa nga miṅwenda.

Zwiambaro zwanga zwa sialala zwi vha zwi tshi khou amba nga ha vhuvha hanga, nga zwine nṋe nda vha zwone kana zwi vha zwi khou humbudza vhunzhi nga uri nṋe ndi Muvenḓa, Muvenḓa we a bikwa na ive, ive ḽa vhibva Muvenḓa a sala.

Zwiambaro zwa sialala muṱani wa hashu zwi a vhulungiwa sa zwezwi arali hu si na zwimima zwine ra khou ya khazwo zwi tou kuvhiwa zwa petiwa zwa vheiwa zwavhuḓi arali zwifhinga zwa zwimima na minyanya zwi tshi swika ra kona u ambara zwone vhathu vha ṱwa vho nakelela hone arali nṋe kha musi zwezwi nda na mukhasi wa mphira ndi ḓo u fhirisela kha murathu wanga, a ambara wone.

Ee ndi nga ṱalusa uri hu na tshifhinga tshe nda vha ndi tshi ambara zwiambaro zwa sialala nga u ḓikukumusa ndi tshi khou ḓihudza nga zwine nṋe nda vha zwone, hu u sumbedza na vhaṅwe vhathu uri vha tou zwi vhona zwo ri nṋe mvelele ya hashu kana zwiambaro zwa mvelele yashu zwo naka vhunga minwenda i zwiambaro zwavhuḓi, zwiambaro zwo naka zwo kunga, zwi re na mivhala yo naka.

Fesheni ano maḓuvha i khou ṱuṱuwedza nga mannḓa nḓila ine vhathu vha ambara zwone, hone vhathu arali vhathu vha vhona vhathu vha khou thoma u ambara zwifhio vhathu vha khou tevhedzela, ndi uri hanefho hune na vha ni khou tshila hone na sokou wana muṅwe o ambara tshitikiti tshi itiswa hani muṅwe u ḓo vha a khou ita, vhathu vhanzhi vha vho sokou ambara nga nḓila ine fesheni ya vha i khou itisa ngayo.

Ee, vhaswa vhanzhi vha funa zwiambaro zwa musalauno u fhira zwiambaro zwa sialala ngauri a si kanzhi vhaswa vha tshi takalela u ambara hezwo zwithu, vha tou ambara khamusi hu zwezwi hu na bembela kana hu na minyanya, ndi hone u tshi ḓo vha wana vha tshi khou ambara zwa sialala arali hu si hezwo vha ḓo vha vha khou ḓiambarela zwiambaro zwavho zwa musalauno zwine wa khou tou ḓi zwine zwa khou tou bva zwino.